Ke tla emela sefofane ho fitlhela se fitlha ka nako eo e tla be se sebetswe hore se tla fihla ka yona. Hobane mohlomong ke tla be ke re ke tla ke tla nka bese ke tla tsamaya. Mara jwale haeba e le distance e leng hore e hole haholo, ke tlo tlameha ke hore ke emele sefofane hore se se fihle se kgone ho nkisa moo eleng horeng ko teng. Hobane ba bo ba sebetsang airport ha hona nthwe ba tla e etsang. Mohlomong captain ya sefofane ho bile le ho hong ho ileng ha etsahala tseleng, jwale ke ka hoo ho lo fihla lata. So jwale dintho tsena di sebetsana le hore o be le mamello. Ha o na le mamello, o na le kutlwisiso, o tla emela sefofane se fihle ka nako eo o tlabe ho thole se tla fihla ka yona.

Ke ne ke palame sefofane sa first class. ka moo ka sefofaneng ho ne ho na le TV, re shebella TV. Ho na le dijo, ho na le di di. Dino jwalo jwalo, di-juice hona le di-ice-cream. Ko re ntho e nngwe le e nngwe ke ne ke e hloka ka moo ka hara first class, ke ne ke e fumana. Ke ne ke tshwere ha monate ke di-hostess tsa moo tsa sefofaneng. Ha ke ne ke phamisa feela letsoho ha ke bane ba nkatomela, ba utlwe hore na ke hloka eng hore ho no ho sena letho leo e leng hore nka le hloka. Le ka moo ho no ho photse ho sena lerata, ke kentse di-headset tsa ka ke mamelletse mmino. Ko re ho no le monate.

Tshebeletso ya dibese nka e fa sekala sa seven. Motho a na re kgannela bese ka nnete ha ke batle ho bua hampe, o na re kgannela ha monate. Ho no sena mohlang a tatang, ho no sena mohlang a kenang ka hara di-pothole, e be re a re a otlana ka hara bese, hono sena mohlang a over take-ng dikoloi, ke ka hoo ke mo fang seven.

Taba ya ho hiriswa ha makoloi ho tswela bahahlaudi molemo hobane ha ba tlo lahleha ha hona le moo ba yang teng. Hobane ba tseba hore koloi e tlo ba isa moo ba yang teng hantle. Mme ba tseba hore ha ba le ka hara koloi eo ba bolokehile ho fapana le ho ba ntse ba botsa motho ena le hwane. Hobane ho tla etsa hore batho ba sa lokang ba kgone ho hlokomela hore ha ba tsebe moo ba yang teng. Hono ho tla etsa hore ba tshwarwe poho jwalo jwalo.

Ke ne ke tla kopa mokganni hore haebe ana le motjhini o swipe-ang kapa o tap-ang hore ke kgone hore ke mo patale. Ee, ke ne ke tla ke tla kgona ho sebedisa mokgwa ono wa hore nka mo patala. Kapo ke founela e mong wa metswalle wa ka hore atle a tlo nthusa. E tlare ha ke le hae, ebe jwale se ke patala mokganni tjhelete ya hae.

Mokgatlo wa ditekesi ntho e ke e ratang ka ho fetisisa ke hore, ha hona motho ya tla ba ya o tshware poho ba le haufi le wena. Hobane ba tlo etsa ka bo jotlhe hore motho o no nong eleng hore oo tshwerwe poho, ba mo lelekise ba be ba mo fumane. O ikutlwa o bolokehile ha o le ha o le ka hara ka ha o le taxi-ng mo di-taxi di palamelwang teng. Hobane ha hona le mohla motho a le mong a tla o etsetsa moferefere.